Re na le dithithana le dikoto mme di sebetsa ka mekete ya rona Basotho.

Ho ba moo ho dula batho ba nang le tjhelete e ngata, ene ba etsa bophelo ba bona bo be bobebe.

Motswala re hlahetswe ke bothata bo boholo lapeng. Thabiso o se a re siile a ile boya batho. Letsatsi la pato ke ka Moqebelo, nako ke ka hora ya borobong.

Re lokisetsa lenyalo ka ho kgabisa, ho reka di-cake, ho roka mese, le tsona disutu.

Taba tse bohloko ha kana kana, motswala taba tse bohloko ha kana kana. Ke utlwa ho thwe ke tlo ba molekane wa motho. Ho tlo etsuwa arrangement marriage , taba tse bohloko ha kana, ke utlwile bohloko hoo hoo.

Nna nka thabela ho patwa ka lepato la kajeno, moo ke kgonang ho kenywa ka hare ho lebokoso le kgonang ho nka nako e telele.

Ho re o seke wa lebala bo nkgono ba hao le mo o tswang teng.

Bana ba tlamehile ba apare ka ho lekana, ho ba ba hlokahalletswe ba le babedi. Mme mme yena o apara nako e telele, ho ba ntate ke hloho ya lelapa mme ke molala.

Nka rata ho phela mahaeng hobane mahaeng batho ba teng ba na le hlompho le dipelo tsa bona dintle. Nka thabela ho dula mahaeng, hoba ba thusana batho ba mahaeng.

Ke hotse ke rata dijo tse matlafatsang mmele. Jwalo ka meroho, lebese mahe jwalo jwalo.

Tlosa lefifi ka tsela e hlalositsweng mme mme ba ntse ba le etsa le hona jwale. Ba ntse ba le utlwisisa.

Rona re le Basotho ka nako ya rona re tena mediya nyewe le dikobo, mme bo mme ba apara dithithana.

Nka mo reha Bophelo hore a re phelele.

Ba ntse ba tswile tseleng ba lebetse hore ba ne ba etseng ka moo. Ho ya ka moo ke ho ithuta ka senna, hore ba kgone ho ba le malapa a bona.

Ho tlameile ba etsetswe dipalamang tsa bona.

Molemo setjhabeng hobane bana bao, bana bao ba kgutla ba itaela.

Motoho wa lapeng la rona o pheuwe hantle jwalo ka ntho e bueileng hodimo. Ke rata motoho hobane o tla dula o matlafetse.

Ke hore bo malome ke batho ba kgale ba tsebang ka moetlo.

Ha ke tlo dumella ho apara thapo hobane ha, ke ngwana hae ha ke mosadi wa hae.

Ke ya e rata mekete ya setso, ke ya ha e entsuwe.

Ha rena morena mo re dulang teng, mme orena wa Basotho ke Morena Moshoeshoe the first.

Thuto ya dijo ya rona ya Basotho ke dipabi, moroho le mekopu jwalo jwalo. E ke e ratang haholo, ke ho ja lebese, ho ba le matlafatsa mmele.

Ho ba e ntse e le ngwana, ba ne ba mo rutela hore ha a sa le moholo, a tsebe ho etsa ketso tsa batho ba baholo, e seng hana jwale ntse le ngwana.

Ha ba hlomphe hobane ba e entse lebollo bo se ke ba ba le bohlokwa ba ho ya teng.

Tse re di jang tse tswang mabenkeleng di tshetswe ka di-chemical, ha tsa mahaeng tsona di lengwe ke ba, ke bona.

Ke hloho tsa phoofolo, nku le kgomo.

Malome ke ngwana bo mme, rangwane ke ngwana bo ntate.